Ewe, kukho amaqela abantu ekungafanelekanga ukuba afikelele kwiWi-Fi yoluntu yasimahla eMzantsi Afrika okanye ekufuneka afikelele kuyo ngezithintelo ezithile. Nantsi inkcazo eneenkcukacha, abantu abasebenzisa iWi-Fi yoluntu ukwenza ubuqhophololo, ukutshintsha ulwazi ngabom, okanye ukufikelela kwiiakhawunti zabanye ngokungekho semthethweni. Umzekelo, abantu abasebenzisa iWi-Fi yoluntu ukucoca imali okanye ukuqhuba imisebenzi yolwaphulomthetho yeintanethi.

Ewe, ukuba ndiyinkokheli yoluntu ndingaxhasa ingcamango yokuba kubekho iWi-Fi yasimahla kwizikhululo zikaloliwe. Abakhweli abanokufuna ukufikelela kwiinkonzo zedijithali njengokufunda iindaba, ukhangelo lomsebenzi okanye ukuqhuba ishishini bangazuza kakhulu kwiWi-Fi yasimahla.

Ukuba bendinokukhetha phakathi kweWi-Fi yasimahla okanye isithuthi sasimahla kwindawo endihlala kuyo bendiya kukhetha isithuthi sasimahla. Nazi izizathu, ukuhamba simahla kunganceda ndigcine imali eninzi, iindleko zokuhamba mihla le ngakumbi ezokuthenga ipetroli okanye amatikiti ezithuthi zikawonkewonke zinokuba nkulu. Isithuthi sasimahla singatshintsha indlela abantu abahamba ngayo, siphucule indlela yokuphila. Abantu abangakwaziyo ukufikelela kwizithuthi ngenxa yokuswela imali bangakwazi ukuhamba befuna imisebenzi, ukuya kwizibhedlele okanye nokuba kukutyelela izihlobo ngaphandle kokuxhalaba ngeendleko.

Ukuba bendinganethuba lokubamba inkqubo yentetho kwisikhululo zikanomathotholo sasekuhlaleni bendingakhetha izihloko ezilandelayo. Bendinokugxila kwindlela ezinokunceda ulutsha luphuhlise izakhono zobomi, lufumane amathuba emfundo kwaye luphumelele. Ndingathetha malunga nokuzimela kwezemali, ukwakha amashishini amancinci kunye nokufunda iindlela zokuphucula uqoqosho lwasekuhlaleni. Ndingenza inkqubo edibanisa abaculi, abadlali bebhola, ababhali kunye nabantu abasebenza kubugcisa nezolonwabo.

Ixabiso ledatha bundles endizisebenzisayo ngenyanga lixhomekeke kwindlela endizisebenzisayo ngazo ii-apps. Idatha ndiye ndiyisebenzise ekubukeleni uYouTube, uNetflix kunye noTikTok, le yeyona nto itsala idatha enintsi. Amaqonga onxibelelwano, uWhatsApp, uFacebook, kunye noInstagram apho ndilayisha iividiyo kunye nemifanekiso, konke oku kungasebenzisa idatha eninzi. Ndiyisebenzisa nakwi-intanethi ukukhangela ulwazi, ndiyisebenzisa nasekuhlaziyeni ii-apps rhoqo, le itsala kakhulu idatha.

Ukubeka iphasiwedi kwiWi-Fi kubalulekile ngezizathu ezininzi ezibandakanya ukhuseleko, ukusebenza kakuhle kunye nokulawula ukusetyenziswa kwedatha. Ukuba iWi-Fi yakho ayinayo iphasiwedi nabani na okufutshane unokuyisebenzisa ngaphandle kwemvume yakho. Abaqhopholoshi banokusebenzisa iWi-Fi evulekileyo ukuze bafumane ulwazi lakho okanye basebenzise unxibelelwano lwakho ukwenza izinto ezingekho semthethweni. Ukuba iWi-Fi yakho ivulekile abantu abanintsi banokuyisebenzisa ngaphandle kwemvume yakho, nto leyo inokubangela ukuba idatha yakho iphele ngokukhawuleza.

Ukusebenzisa uYouTube kwiWi-Fi yoluntu kumathala eencwadi kunokuba kuhle okanye kube kubi, kuxhomekeka kwindlela esetyenziswa ngayo. Nazi izizathu ezilungileyo nezingalunganga. UYouTube unezifundo ezininzi ezifundisayo kwimathematiki, isayentsi ulwimi nezinye izihloko ezibalulekileyo. Oku kunokunceda abafundi bafunde izinto ezintsha. Abantu banokusebenzisa uYouTube kwiWi-Fi yoluntu ukujonga iividiyo ezingafanelekanga ezinjengokuzonwabisa okanye eziphazamisayo endaweni yokufunda.